Izinzuzo nezinselelo ezizoba khona ukuthi intsha yangakithi izokwazi ukuthi iyalingana. Umfana noma uyintombazane bazobe belingana, kuwo wonke amathuba abazowathola bazobe belingana.

Usiko lethu lakaZulu lisaqhakambisa ukuziphatha kahle kwentombazane. Intombazane kumele izigcine ize ifike ku-twenty-one years, nakhona uma ifika ku-twenty-one years akusho ukuthi izobe isihamba, ihamba nabafana.

Abafundi ngizobahlola ngokuthi ngibanikezele i-assessment noma ukuhlola kwaseklasini okungahleliwe. Ngivesane ngibanikezele nje umsebenzi wokuthi bawenze ngiseseklasini bese ngiyamaka ngaso leso sikhathi.

Umcimbi bekuwumcimbi womshado. Uma ngabe kuwumcimbi womshado abangadingakala abantu abazokhokhelwa ukuze bazophepha, kodwa kwahlanganwa njengomakhelwane sazopheka kumnandi kuculwa, sijabule sisonke.

Ubhuti wami usuke ejabule uma ngabe ezokwenzelwa umcimbi, ngoba uyazi ukuthi wonke umuntu uzobe ebheke yena, futhi zonke izinto zizobe zingaye, kahle kahle usuku lobe lungaye, kumele into yakhe yonke ihambe kahle.

Intombazane. Intombazane isuke ijabule ngoba isuke yazi ukuthi bonke abantu babhekwe yona, futhi isuke isinokuzithemba kakhulu.

Kumele isizukulwane sikwazi ukuzithemba uma ngabe sigqoke ingubo yaso enhle futhi eyisiko. Sikwazi ukuthi sizigcine, siyiphathe kahle, sihloniphe nosuku.

Amasiko akaZulu asiza ukulolongeni ubunjalo bezinsizwa kanye nomuzwa wokuba yindoda eqotho, ukuthi bafundise izinsizwa ukuthi indoda eqotho kumele iziphathe kanjani.

Engikufundile ukuthi, uma sihlangene sonke singakwazi ukukhipha into enhle, futhi uma sizwana singomakhelwane, siyakwazi ukuthi sinqobe izinto ezimbi.

Ngingawululeka umphakathi ngokuthi uthembe lentombazane ezobe ufunda amakhono, futhi inikezele wonke amandla ukuze ikwazi ukuthuthukisa umphakathi wangakubo.

Umdanso wami, ngingenza sure, ngingaqinisekisa ukuthi abantwana bayawufunda futhi bayazigqaja ngawo. Uqhakambise kakhulu umthetho wakwaZulu, umthetho wakudala.

Ngingaluleka ukuthi umndeni uthembele entombazani futhi iwunikezele izizathu zokwenza kabusha empilweni. Leli khona leli azi ukuthi ulifundela manje ukuthi balithande futhi bazi nalo kabanzi ngoba uzobe ethuthukisa indawo nomndeni wangakubo.

Kuleli dili lomshado kungafanele sifake imbuya, imbuya iphekwe ngesidala, siphinde senze isaladi labhithrudi, ubhithrudi nakhona siwupheke ngesidala, siwupheke ngokuthi sifaka nje u-anyanyisi noviniga kuphela ukuze uzoba mnandi.

Izimiso futhi izifundo ezidluliselwe kulawo masiko ukuthi siwathande amasiko ethu futhi siwahloniphe. Sihloniphe nala bantu laba abadala abasekhona ngoba yibona abazosithuthukisa.

Ukudla okunye engikwaziyo kwakudala ilokudla okufana nobhatata amadumbe, ubhatata obomvu, amazambane enziwe izimomo, ithanga, kanye nesolozi.

Ngingabatshela ngekhono lokuba umuntu ophansi, umuntu olalelayo kubalulekile ukuthi lelo khono lelo libe khona belazi, ngoba libalulekile futhi emhlabeni kuba ngcono uma ngabe umazi omunye umuntu.

Indlela engangisiza ukuze ngingaqhubekisi ingxabano yomakhelwane, ukuthi ngilalele amasayidi omabili ezindaba, nokuthi indaba yaqala kanjani, bese uma ngithatha isinqumo ngithathe isinqumo esizobasiza bobabili.

Ifilosofi yobuntu yangisiza kakhulu ukuze ngazi abantu basendaweni yangakithi. Uma ngabe sifunda ngobuntu, ila sifundiswa khona ukuthi umuntu omdala uphathwa kanjani, futhi kumele sibahloniphe njalo.

Umuntu ukuze afunde ukugida indlamu kumele alalele kahle ukuthi umsindo ushaywa kanjani nezandla zishaywe kanjani, ngoba uma ngabe ugida indlamu usuke ulawulwa umsindo.